Ditlhwatlhwa tsa data tse di kwa godimo di dira gore ba tlhoka tiro ba seka ba kgona go tsena mo inthaneteng ka botlalo, go batlisisa ditiro tse di leng teng le go dira dikopo tsa tiro ka gonne ba boifa go dirisa ditlhwatlhwa tse di kwa godimo go reka data.

Nna ke dirisa data e leng gore ke e bona kwa MTN e leng diranta di le makgolo a mabedi e leng data e leng gore e na le di-gigabyte di le masome a mararo, data e e dula kgwedi e le nngwe.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgweding e e fetileng ke makgolo a mabedi, mme ke e dirisitse kgwedi motho a batla go reka data o tshwanetse go lebelela MTN.

Data e leng gore e ka intumedisa ke di-gig e di le masome a matlhano, ebile e tsena ka letsatsi la ntlha la kgwedi ka gonne ke dumela gore e tla dula go fitlhela kgwedi fela.

Thekenoloji ya five G e tla fetola tsela e e dirisang tshedimosetso ka go oketsa lebelo la tiriso ya data mo mogaleng wa phone, e dira gore tshedimosetso e le go amogelwa ka potlako jaaka pele, ditirelo tse di dirang ka potlako le boleng jo bo kwa godimo jaaka go sheba video go tshameka dipapadi tsa inthanete le go dirisa didiriswa tse di ikanngwang di tla tswela mosola thata. Ditšhono tse dintšha di tla bonwa mo dikolong mafelong a ditiro le setšhabeng ka kakaretso, ka ntlha ya go nna le data e e bonalang ka bonako le ka nako ya nnete e e thusang mo go tlhatlhobeng bophelo jwa motho le ikonomi.

Fa tsala ya me a fetsa go reka mogala mme a batla go tsena ka mafaratlhatlha o tshwanetse gore a tlhophe service providere leng gore ke yone e tla mo letlelelang gore a kgone go tsenya data service provider e leng MTN, Vodacom, Cell C le tse dingwe kakaretso. Jaanong ga a fetsa tlhopha service provider o tla reka data kwa lebenkeleng, mme a e tsenye mo founung ya gagwe gore ba tla kgona go tsena mo mafaratlhatlheng.

Fa data ya me e ka fela pele ga nako nka leka go tlhakanya madi gore ke tle ke bone e nngwe gape, fela gore ke boloke data ya me di phone tsa segompieno di kgona go boloka data fela o tshwanetse gore wena o tsene kwa di-settings-ing ebile o baakanye gore founu ya gago boloke data ya gago.

Go botoka gore o reke mowa go na le gore o reke data ka gonne ko mabenkeleng go le gantsi data e tlhwatlhwa godimo go feta mowa fela fa o rekile mowa mme wa e fetolela gore e nne data e nna tlhwatlhwa tlase, seo se tla go thusa gore o boloke madi.

Go le gantsi go bonolo go aroganya data le motho o e leng gore o gaufi le wena fela fa a le kgakala ga gonne bonolo ka gonne o ka seke wa kgona go dirisa Wi-Fi, fela fa e le gore tsala ya gago e dirisa service provider e leng MTN go na le dinomoro tse o di tsenyang le dinomoro tsa gagwe gore o kgone go mo aroganyetsa data.

Go tla nna le kakanyo e kgolo ya go atolosa dithulaganyo tsa data tse di sa lekanyediwang go thusa badirisi ba ba dirisang data e ntsi mo go tse di tshwanetseng, jaaka diporogeramo tsa video tsa boleng jo bo kwa godimo, dipapadi tsa inthanete le diporojeke tsa inthanete of things.

Tiriso ya megala e e botlhajana e siame go ka dirisiwa ke baithuti fa go dirisiwa ka tshepiso le maikarabelo a thuto, fa baithuti ba dirisa megala e e botlhajana ka tsela e e siameng go thusa mo dithutong ka tsela e latelang phitlhelelo ya tshedimosetso ka potlako, di koporasi le dithuto tsa inthanete le go kopanela le barutabana le ditsala tsa thuto.